Fa o tsenya kopo ya karata ya sekoloto dibanka di leba gore letseno la gago le le kana kang, ba leba gape gore dikoloto tse o nang le tsone tse di kana kang gore ba kgone go bona gore o ka kgona gore o patele sekoloto, seo sa karata e o batlang go e bula.

Fa o dira tshwetso ya go bula karata ya sekoloto, o tshwanetse o lebe gore a mme ba kgonang go patela sekoloto se kgwedi le kgwedi. Mme o lebe gore sekoloto sena o se direla ke eng se o se direlang sekoloto sena, ka gonne of ka se diri sekoloto fo selo leng gore o ka se kgone go, ga se mosola o makalokalo mo botshelong jwa gago. O tshwanetse e be e le selo se se botlhokwa thata se o bonang gore o tshwanetse o dire sekoloto mo go sone.

Fa o dira kopo ya sekoloto sa karata ya sekoloto go lebiwa histori ya gago ya go adima madi, gore le tsela e o ntse o patela dikoloto tsa gago ka gone. Gore ba kgone go bona gore a mme o ka kgona gore o patele sekoloto, o motho o o ntseng jang mo go pateleng sekoloto.

Fa o dira kopo ya karata ya sekoloto go botlhokwa thata gore bo o itse go direlang kopo eno ya sekoloto. Ke sekoloto o batla go dirisa madi a o go dira eng ka o ne, mme go kopo ya go e tsamaye sentle o tshwanetse o bo le motho o tshepegalang ebile o na le madi a ka kgona go patela karata e ya sekoloto.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

Go botlhokwa thata gore o itse, o nne le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho jang. Go botlhokwa thata gore o itse tiriso ya madi gore o sa fitlhela e le go dirile sekoloto Se sa tlhokagaleng, ebile o iphitlhelela o dirile sekoloto sa tlhaloganya melawana e e leng teng mo tirisong mo tumalanong ya gago le banka e o tsereng sekoloto mo .

Banka e tsaya tsia thata gore o ka kgona go patela sekoloto se o se tsayang, ba leba thata hisitori ya gago ya dikoloto ba lebe gape gore letseno la gago ke le le kana kang, ba lebe gore a mme o ka kgona go patela sekoloto se o se tsayang.

Overdraft ke borai bo bongwe bo banka e bo dirisang mo e leng gore ba go fa sekoloto, mme wena o patela interest ya sekoloto se. Mme go se na e tumelano e go tlamang thata yalo gore o patele bokae kgwedi le kgwedi. Mme e kotsi thata ka gonne ba kgonang go kwa madi a e le gore keng o ka se kgone go a patela. A feta seemo seo nkabe o ka be o adima madi ka sona.

Ee, overdraft-e ke yone maemo a dibanka di a dirang go adima madi a fetang madi a o ka kgonang go adima mo account-ong, mme o ka tila seno ka go sa dumele go tsaya overdraft.

Dituelo tse di duelwang ke di banka ka ntlha ya go dirisa madi a mantsi, di ama motho thata ka gonne o ka iphitlhela e le gore o dirisitse madi a o ka se kgoneng go a patela. Mme seno se go tsenya mo pitlaganeng ya gore o nna le dikoloto tse o sa kgoneng go di patela, mme seno se go senya leina gore o ka kgona go tsenya kopo e nngwe ya go adima madi ko dibankeng tse dingwe.

O ka efoga maemo a gore o a go adime madi ko bankeng ka go ipela madi kgwedi le kgwedi mo account-ong ke madi a o a dirang di-savings, se ke madi a bo ipeelang o ne. Mme madi a na o a itse go tla dirisa ka nako e ya tshoganyetso, seo se go efosa gore o adime madi mo dibankeng a o ka se kgoneng go a patela.